Ngokwenza isiqiniseko sokobana, ukhipha zoke izinto ezingafinyelela ekuboneni amavidiyo alumelako. Lawo umntwana angamele awabone.

Angivumelani naye ngombana i-Wi-Fi iberega kwaphela nakunegezi.

Iye i-YouTube ingakubhadela inani elihle khuli.

Mina ufunjwathwayo ngamthola sengiqedile isikolo.

Ngombana abakwazi ukubatjela ukuthi ibholo bayise ngaliphi ihlangothi.

Kungakudla kwaphela idatha.

Kulokha nawuzijabulisako wenza into ethokozisa ihlizwakho.

Uyazwakala umvumo weSewula Afrika nomvumo wangaphetjheya, ngendlela kuvunywa ngayo namalimu angafaniko.

Awaneliseki umdlalo ofumaneka kuma inthanethi wanje ngombana kwesinye iskhathi bakhuluma into engenzekiko.

Isikhathi sokudosela umuntu ngu-seven pm. Ekuseni nge-iri lekhomba.

Ividiyo idosa ilihlo lombukeli ngendlela ithathwe ngayo, nezinto ezenzeka evidiyweni leyo.

Ayingiliyi i-YouTube ngombana ngiyakghona ukwenza izinto engifuna ukuzenza ngesikhathi engifuna ukuzenza ngaso.

Iye ngiyavumelana nakho ngombana iindaba eziku-digital ngizo ezigijima khulu ukudlula zamaphephandaba.

Ukwenza isiqiniseko sokobana akuvunyelwa abantwana babukele amavidiyo okungasiwo ekumele bawubukele.

Angivumelani nakho ngombana umrhatjho nomaliledinini nguwo othuthukisa umuntu epilweni. Nguwo obeka umuntu ebujameni obuhle obuphezulu.

Indima edlalwa maphephandaba wemakhaya ngalesi isikhathi ayisekho ngombana izinto ezinengi zigijima ngomtato, ngomaliledinini nangomrhatjho.

Mina ifilimu engeze ngalilibala ngilela le-Fast and Furious.

Ngombana amavidiyo lawa aseenkundleni zokuthintana ngiwo arhorha umuntu ukudlula la abukelwa kumabonwakude.

Umaliledinini ngiloya oberegiswa lokha nawufuna ukufowunela umuntu okude nawe. Nalokha nawufuna ukubona iindaba namkha lokhu okwenzekako ephasini ngalesi isikhathi.

Ngiyavumelana nogogo ngombana nje sokuvunywa ngento nenyenenye ofuna ukuvuma ngayo. Ayisekho imilayezo elethwa elutjheni nabantu abadala.

Iinkundla zokuthintana kulapho abantu batholakala khona bakghona ukuqhumana nawo woke umuntu.

Iye ngiyavumelana nawe.

Ingoma ezingakavumeleki emrhatjhweni nakumabonakude ngileza azinamagama ahlabako.

Iye kuliqiniso ngombana ukghona ukubona abosaziwako ekukhulunywa ngabo.

Yikulu indima idlalwe ziinkundla zokuthintana ngombana abosaziwako bengekhe bafinyelele la bafinyelele khona.

Wenze isiqiniseko sokobana ofaka i-App eyenza bona ubone lokha nabafonako.

Iye liyafumaneka ilwazi ngombana uthola abantu abanekghono abazokufundisa izinto, nangendlela izinto zenziwa ngayo.